Isiko lamaZulu liyisiko eline eli-rich kwi-culture, umculo kanye nokusina kuhamba phambili kwaZulu. So, engingase ngikwenze mina kungawukuthi ngizame ukuthi ngihlanganise ukusina kuhambelane kanye nemidanso yamanje. Even nokubiza ingoma, kungawukubiza ingoma yesimanje manje. Lapho kuba khona amadoda aqala ingoma and then abesifazane kube yibona abayesekayo or abalandelayo ingoma leyo. So, kungawukuthi nje ngizame ukuthi ngihlanganise lezi ndlela lezi eziyisiko, zokucula zokuhuba ingoma, nezokudansa ukuthi-ke ngizifake ngizihlanganise endleleni yesimanje manje.